Ke tlo mo jwetsa monga taxi hore a ba le tjhelete hantle, hape a bale le batho ba ka hara taxi hore tjhelete ya hae e felletse. Re kgone ho tseba.

Ke tlo ba bolella hore ke yona taxi e tlo ba palamisa hobane Quantum ha e no tsamaya hona tjena hore ha ba tatile, ba kgone ho palama Nyathi e kea kopela batswadi, kopa le palame taxi hona tje kea le kgopela hore batho ba kgone ho tsamaya le taxi e kgone ho tsamaya.

Ke nahana dintwa tse, di la kena ke mmuso wa molao hobane molao kona o la lokisa ditaba tse tsa di-taxi hore batho ba s'ka bolawa ka tsela e so, batho ba lo kgona ho kopana ba di-taxi hore ba buisane hore tswelopelo e ya kae.

Ke rata taxi hobane taxi ha o nke nako e telele o emele ho feta terene, terene o nka nako e telele o e emele ho ya mo o yang teng. Taxi ha e nke nako, taxi sentse e tsamaya ka wena.

Ha e no ba ntho e tlo fella hona tjena, e tloba ntwa e tlo nka nako e telele hobane batho banana ba di-taxi ba nahana hore batho ba di-Bolt ba ba nkela batho and-e batho ba di-Bolt, ba latellang molao ha ba sebetsa.

Batho kopa ho tseba hore ho etsahalang ka terene, hobane ka nako e tlameile e fitlhile ha eso fihle e se le nakonyana re eme kopa ho tsebisa hore bothata e nka ba eng. Kea kopa hle, le re jwetse hore terene e hokae hona tje haebe e hole kopa refund ya rona.

Nna ne ke tlo lwantsha motho, ke mo jwetse hore a siye ntho a nang le yona, hobane ha sa mpatale ke tlo m'bulela case mo police station mo mapoleseng hobane e a entseng ha se taba, e lo reng e molaong.

Ho betere ke tsamaye ka koloi ya ka, hobane taxi e dula e ema tseleng hangata le hangata e sa fetse ha o tsamaya ka koloi ya hao ho fihla ka nako eo o e batlang.

Ke kopa ho bua le dikantoro ke ba jwetse bothata bo setjhaba sa rona se nang le sona hobane mo ha re emela bese, ha hona ditulo, mo nka dula teng. Batho ba sokola hobane la pula ena batho ba nelwa ha ona ntho e re ka etsa kopa le re thusa.

Hobane bese e kgona ho fihla ka nako, hape le batho ba sebetsang ba kgone ho fihla ka nako mosebetsing, ha hona ma sokola ha o palame bese, le driver ya bese e tshwara batho ba bona hantle.

Ho la etsahala hore ke be na le ke tshwara phone ya ka e ne na le data, kea kgona ho sheba p'leke mo re leng teng, e la re thusa phone ra kena internet ra sheba mo re leng teng.

Ke tlo mo jwetsa hore as long empa fela a ka kgona ho fihla moo fihlang teng kopa o s'ka nfihlisa late driver ha oka fihlisa ka nako hobane ha o qala ka motho oo, ke nahana o tlo nfihlisa late kopa o qale ho theosa nna pele drive.

Hello, kopa ho bua le mapolesa ho etsahetse kotsi hona le kotsi e etsahetseng hona tjena. Kopa letle ka mo ke leng teng ka phuthumo kea le kopa hona le kotsi e leng hore e etsahetse koloi e qeta ho tjhaisa motho mo e se kgale.